Dinako tsa ho jala ha wa tlameha ho di fosa hohang. Ho seng jwale o tla kopana le diphello tse sa jeseng ditheohelang. Hlalosa hanyane nyane ka diphello tse o di tsebang. E ka ba phello ya letsatsi kapa phello ya metsi.

O ka etsa diaparo, disebediswa kapa ona ho aha.

Dikgoho tsa mahe. Batho ba bang ba sebedisa dikgoho tsa mahe ho etsa tjhelete ka ha dikgoho tsenana di behela mahe tsatsi le letsatsi. Ka hoo, o kgona ho etsa tjhelete ka tsona. Dikgoho tsa nama. Dikgoho tsa nama ke dikgoho kaofela, empa batho ba bang ba kgetha hore dikgoho ba di rekisetse ho etsa seshabo. E le tsela ya yona ya ho etsa tjhelete.

Ditapole, mokopu le eiye, tseo ke tsona dimela tse holang di sena metsi .

Ke tla tlameha ho etsa dintlo tsena tsa sejwalejwale, tseo jallwang ka hara tsona. Hore dikgomo kapa dikgohola di sa hlekefetsa poone hore e hole hantle.

Nka eletsa batho bana hore ba leme ba leme dilema ka ho fapana. Ha e le mariha ba leme tsa mariha. Ha e le hlabula ba leme tsa hlabula. Hobaneneng ha ba lemme ba tlo kgona ho thola tjheletenyana ha ntse ba rekisa. Hape ba tlo kgona le ho thola le dijo hape ho tswa temong eno ya bona.

Mobu ka feela boleng ba ho jala, e re ha o wa jalwa hape, ebe dimela di hana ho hlaya.

Hore ba kgutle ba na le matla hape ba nahanne hore na ba lo etsang ha ba kena maqalong a .

Manyolo a nontsha mobu hore mobu o ntshe dimela tse nonneng, tse shahlileng.

Tjhe, ka ha ke entse ke le motho ya sekolong, ha ke so leke.

Matamo ohle a kgonang ho thibelwa a lokela ho thibelwa hore metsi a se phallang. Ho tloha moo borapolasi ba hlokang metsi ba lokela ho boloka metsi ka ho ka o behella dijojo kaba dinkgo kapa yona meqomo.

Motswalle ho na le moo teng re ka fumanang boitsebiso bo eketsehileng ka tsa temo. Mme bohlokwa ba sena ke hore, hosane le rona re ka tswa re le borapolasi. E le rona ba itemelang tsa rona.

Ee, ke ile ka e ja teng, ke e fumana lebenkeleng la makula motseng wa heso.

Ee, hobane meroho e jowa tsatsi le letsatsi hape, meroho ke dijo tse matlafetseng tse hlokahalang bophelong ba motho.

Ee, ba lokela ho betlwa hanyane hore dimela tsa bona di hole hantle, di se shwe.

Motswalle di-cooperatives tsa temo di ne di lwanela mehopolo e sa tshwaneng e mengata, eo di tlang ka yona.

Nna thatohatsi ya ka ya dijo tse omisitsweng ke mangangajane. Ona o nka o kga ditholwana tse bitswang ka hore ke diperekisi kapa tsona diapole kapa dipieri. Ebile wa di kgabela, jwale ebe o di beha letsatsing di otlwe ke letsatsi, ho fihlela di oma ka mokgo o batlang ka teng.

Ke nahana hore mmuso o tlameha ho etsa dibaka tse ngata tsa temo, hore batho ba hirwe. Hape yona temo eo eo ke yona e tlo kgona ho ba fa dijo monana, ka hoo, tlala e tla fokotseha ka ba tle ba fuwe mosebetsi, ba ntse ba kgona le ho ja dijo mo mosebetsing.

Nkile ka utlwa, ho thwe ho na le moshanyana e mong a kileng a kga tholwana mono a le tseleng ya ho ya Limpopo. Ya ba maponesa a hlaha mono bomadimabe, o ile a tshwarwa. Ke nahana hore batho ba nang le seabo polekeng tseo jwalo. Ba lokela ho kampela ka thata hore tholwana tseno di ska ba haufi le batho. Hoba batho le rona ra di kgalla ha re di bona moo ditholwana.

Ee, ka pono ya ka kgwebo ya ho etsa veini nka e qala ka ha e na le tjhelete e ngata. Ke nahana hore nka hloka mobu moo teng ke tla tla ke tla kgona ho jala teng morara. Ho tloha moo ke tla hodisa morara wa ka ka nepo, le tshwanelo hore e ntshe morao, e ke tla o hloka nakong .

Moroho ke mofuta o mong wa ditholwang .

O arabile ka hore sonoblomo ke dipalesa tse etsang mafura.

Ntho e ke jalang ke canola. Ke kgethile ho e jala ka hara batho ba bangata, ha ba e jale. Ka hoo ke bonwe hore e tla nketsetsa .

Nka etsa diphuputso ka tee ena ya rooibos-e. Mme ka batla dipeo tsa yona. Ka batla le mobu oo ho ona rooibos e tla ntlafala. Ebe ha ke qeta ho thola mobu. Ke batla dintho tse tla nthusa hore ke kgone ho e jala rooibos ena na.

Nka etsa dipatlisiso ka cotton-e. Mme ha ke qeta ho etsisa dipatlisiso ka cotton. Ka batla mobu, o tla nthusa hore ke jale cotton-e. Ha ke qeta ka batla ditsebi ka cotton-e hore di nthuse ho lema. Ke kgone ho thola cotton-e e matlafetseng. E tlo kgona ho nketsa morui ka la hosane.

Tjhe, ha ke nahane ke le monahano o motle. Ka ha mmoba o jalwa Natal-a ka hoo, ho ka nna hwa etsahala hore ebe Northern Cape teng, mobu wa teng ha o tsamaellane le ho jala moo.

Ke nahana hore ke barui feela ba kgonang ho thola monyetla o jwalo. Hoba ha ho mang kapa mang a ka o fang mobu mahala. Mona Afrika Borwa nthwe nngwe le e nngwe ke tjhelte.

Re buisana ka moo patsi e etsang tjhelete ka teng, le teng re bontshana ka hore re tlameha re qale kgwebo ena ya patsi. E re le rona re kgone ho ba barui.

Hangata re sokodiswa ke dinowa ka ha ditweba, di rata poone. Mme dinowa tsona di ja ditweba. Ka nako e nngwe ha o ntso kotula mono mohla e mong wa mono. Ke nahana rapolasi a ka batla dintho tse a tsebang hore mo di leng teng, nowa e ke se fihle. Ka hoo, re ka se etse hantle.

Madume, monghadi Ke Phehello. Ke motho yane a rekileng polasi ho wena. Ke na le bothata mona ke fumana hore dimela ha di hole ka baka la hore mobu o bodile. Jwale ke ne ke botsa ka ha se ke o file tjhelete ya ka. Ke taba e re tlo etsang jwang eno? Hobane nna polasi ya hao ha e nsebeletse, empa nna ke na le bonnete ba hore tjhelete ya ka ya o sebeletsa.

Monongwa ke lahlehetswe haholo molekane. Poone e ke kotutsing kaofela e bodile. Ebe ke taba e re tlo etsa jwang eo?

Ke hore ha ba kotula ba nke poone, ba e betsetse fatshe. Ebe ha ba ntse ba e betsetsa fatshe, ba bang ba ba ntse ba tla ba iphutha hore ho se senyehe la ho qetela la temo.

Ho bohlokwa haholo ka ha mobu e le ona o jereng tsena tsa temo, ha mobu o se hantle dijalo di ke ke tsa mela. Ka hoo ho bohlokwa haholo.

Semela se ho thweng ke strawberry se a hlaha naheng ya Afrika Borwa, empa naheng ya China teng, atjhe ha se hlahe hohang.

Ee, se etsa ntho tse fapaneng haholo ka ha le rona se re hlapholla hlooho. Batho ba tshwerweng ke sefuba le bona se a ba phekola.

Nka tloha toropong mono, e bang ke sa sebetse. Ka ya ho lo dula le diphoofolo tsa ka polasing, empa teng ha ke sebetsa nka hira batho be ke ba tshepang hore ba nkatele tsona polasing moo.